Ka ha ke kwatile ke sebedisitse data ya ka e fedileng ya mashome a mararo hanyane. Nka letsetsa customer service mohala, ke ba kope ba nlekolele hore founung ya ka ha hona di-App-o tse jang data, ha hona di-App-o tse sebedisang data tse sa dumellwang, tse ke sa di fang permission. Ke ke tla o etsa ka hobane ho kgutlisa data ya ka e ka se kgutle.

Ha o batla ho boloka data ke hore ha o qeta ho e sebedisa, o itime. O kwale data ya hao, o berekise founu. Ha se o batla ho kgutlela hape o sebedise data ya hao, e bule. Ke yona tsela e tla o bolokelang data ya hao ha bonolo, hape ha e thuse. Ke bona ho le betere hore o kreye sim-e card e ya data, ya data feela from dibankeng tsa rona tse banka e sebedisang. O fumane sim card ya data, o reke data ka yona. Eo ke bona e le yona tsela e easy e re ka e sebedisang e tla save-ang, e tla boloka data ya ka.

Nna ha ke rekile data. Ha ke qeta ho e berekisa, ke ae tima. Ke ae kwala, ke se berekise founu e kwetsweng data. Ha ke batla hape ho e sebedisa ke ya e bula, ke sebedise data ya ka ho ntho e ke batlang ho e sebedisa. Ha ke qeta ke ya kwalwa. Hoo ho mpolokela data ya ka, e qeta le beke.

Data e ka rekiwang e ke e rekang, ke reka ka founu hobane eo ya rekeha. Ha e theko e ko tlase ho phala ya ko shopong eo oe rekang ka founu. Ke nka App-o ya ka ya banka, ke sebedise yona ho reka data ya ka. Ka hoo, ho na le di-bundles tsa letsatsi, matsatsi a i-seven, matsatsi a i-five le kgwedi, le ya kgwedi. Ka hoo, ke bona ho le betere ho e reka ka founu ko App-ong ya hao ho phala ha oe reka shopong.

Dumela ntate wa ko hae. Ntate ke ne ke ho tsebisa ka taba ya mabapi a data. Nna ha nkeke ke sa kgona ho reka data kgwedi le kgwedi hobane e se e le thekong e hodimo haholo, e nyolohile haholo. Ka hoo, nka sa kgona ho e reka kgwedi le kgwedi. Ka hoo, ke ne ke nahana ho betere re kenye Wi-Fi, e leng yona e tla re e qetang kgwedi le kgwedi. Kgwedi re ntsha tjhelete e leng one, e nngwe feela. Ka hoo ke unlimited. Ke ne ke bona ho ho le betere haholo ebile ho tla re tswela molemo hobane data eo ha re e kentse, o tlo e sebedisa for ntho enngwe le enngwe o batlang ho e sebedisetsa yona. E ka se fele fihlela kgwedi e fela. Ka hoo, ke bona ho le molemo re kenye Wi-Fi ya unlimited ebile e tla re save-la le tjhelete.

Ke letsetsa MTN moo ke rekileng data teng. Dumela le kae papa? Ntate ne ke rata ho tseba, ka hoo ke rekile data motshehare e ngata hampe. Ke fumana molaetsa wa hore hara mpa ya bosiu eo e tlo fela. Empa ha ke hloke ho e sebedisa ho fihlela mpa ya bosiu ka nka se kgone ho e berekisa ka nako eo. Ka hoo ha o le tje, ke kopa ho botsa hore re etsa jwang taba e ka hoo? Ke hloka data ya ka haholo hosane ke tlo e berekisa. So ne ke kopa ho tseba hore ha o le tje, ho etsuwa jwang? Le ka kgona hore ke kgone ho sebedisa data ya ka ho fihlela hosane e se ka fela hara mpa ya bosiu na?

Ka data e turile haholo matsatsi ana. Kaofela rona re ae hloka ho etsa dilo tse ngata difounung tsa rona matsatsi le matsatsi. Ka hoo, ke ne ke kopa mmuso hore o be le nakonyana maybe ka twelve up until five o' clock mantsiboya ba re kenyetse di-Wi-Fi moo dishopong. Maybe like, poleke e leng haufi le motse e tla kgonang ho accomodate-a batho kaofela, ba kgone ho kreya access ya Wi-Fi. Ebe le nako ya yona ka nako e tje, ho fitlhela nako e tje Wi-Fi e butswe. Ka hoo, ke bona ho tla re tswela molemo haholo le bana ba dikolo hore ba kgone ho sebedisa data eo ba sa patale tjhelete eo hobane matsatsi a data e turile haholo.